Ke ne ke thabile haholo hobane e ne e le bolo ya lefatshe lohle. Mme lefatshe lohle le na le kgona ho bona hore le Afrika Borwa le yona e kgona ho ipabola ha ho tluwa papading ena ya bolo.

Bana ba sekolo ho na le nako eo ka yona e leng sports day, bana ba ka ikwetlisa ka yona nako eo.

Ngwana wa hae a ka kenela dipapadi tsena tsa Esports. Haebe e le ngwana a ratang dipapadi haholo. Mme o lokela ke ho kenela tse ding tsa papadi eo ae ratang hore atle a kgone ho kena.

Mokgwa wa ka wa thatohatsi ke ho sebedisa cell phone ya ka ho etsa tsohle tse leng horeng di etswa internet-eng. Ke e rata haholo mme ha ke se na mokgwa wa dikgokahanyo. Ke etsa ka hohle hohle hore ke fumane kgokahanyo mme ke tle ke kene.

Nna ke batla ke se molatedi haholo wa dipapadi. Empa seo nka se buang ka tsona ke hore dipapadi di na le kgahlamelo e kgolo ya hore batho ba be le thabo. Mme ba qete nako ya bona, ba shebelletse dipapadi kapa ho na le ba nkang karolo dipapading.

Ke batla ke se molatedi wa papadi ya cricket-e haholo. Mme ha ke tsebe ke tla re tshusumetso e kgolo e entseng hore papadi ena e seke ya hlotse, e tshehetswa haholo jwalo ka ha e ne e tshehetswa mehleng ya kgale. E bakwa ke eng?

Mmele ya bona e matlafala ho feta ya rona haholo.

Ke ka lebaka la ditjhelete mme Afrika Borwa e ntse e sena dibapadi tseo e leng horeng ka tsona. Ba itlhophise hore ba ka kenela World Cup.

Re ne re bapala papadi ya maoto ya mabokoso. Re bapala bolo ya matsoho. Re bapala bolo ya maoto. Re bapala diketo. Re bapala le kgathi.

Ee, ke kile ka di bona di-video tsa bona. Mme tshusumetso e nngwe e nka e qollang, ke ya hore hangata ke batla ho ipona ke tshwana le bona le nna ke etsa di-video tsa ka.

Batho ba lokela ho tshehetsa dihlopha ka ho lekana, hore le bona ba ikutlwe ba ratwa ke setjhaba haholo jwang, ha ba emetse naha ya rona.

Dintho tse entsweng ka matsoho di batla di le hodimonyana ka theko. Mme batho ha ba rate hore ba sebedise tjhelete ya bona dinthong tsa ditheko tse phahameng. Ke ka hoo batho ba etsang dintho tsa matsoho ba sa kgoneng hore ba etse tjhelete.

E bontsha haholo hore na motho o tiile ha kae mmeleng. Mme o phetse hantle. E bontsha hore motho o na le maqheka a feng le hore o nahana jwang ha bapala papadi eo. Mme motho wa iphumana le ha bapala papadi eo ya ditebele.

Batswadi haholo ba dumela hore bana ba banana ba lokela ke ho dula ka matlung ba etse mesebetsi ya ka tlung. Ke ka hoo o kekeng wa fumana haholo dihlopha tsa banana di atile metseng ya rona. Empa ho atile tsa bashemane.

Ke ba jwetsitse hore ntatemoholo wa ka o phela, a ikwetlisa mme o ntse a ntjhafala. Ha bonahale jwalo ka ha dilemo tsa hae di se di ile. Mme bophelo ba hae bo botle haholo. Hobane o phela a ikwetlisa le rona ho kaba molemo. Ha re ke ra qala hore re ikwetlise hore re tle re phele bophelo bo botle.

Re ka etsa dikopo ho tsa mmuso hore ba tle ba re ahele moo bana ba ka sesang teng. Ho ithuta ho sesa motseng wa rona.

Nka etsa hore ke rale moo teng bana ba ka kopanang teng hore ba tle ba tlo bapala. Mohlala, hara beke, bana ba ile sekolong mme ka Moqebelo e kaba nako e ntle ya hore bana ba ka kopana hore ba bapale. Sena ekaba di-ground-eng tseo bana ba ka kopanelang teng ba bapala.